Motho ya itshebetsang o tlameha ho founela di-medical aid tse teng kapa tsona di-medical insurance. A utlwe hore ke efeng a ka e kgonang. Ho ya ka tjhelete a e sebetsang. Ba bang ba ka mo kopa statement sa hae, hore ba kgone ho bona hore o etsa tjhelete e kae hore ba tsebe ho mo fa medical aid kapa yona thuso eo ya insurance ya hore, ha e tshwane le medical aid empa o ntso kgona ho ya di ngakeng. Ke hore feela le bona ntse ba kgona empa feela o tlameha ho tseba hore ha o sa patale ho o sebeletswe.

Eya e kile ya nhlahella ka ntate waka. Re ile ra tlameha ho kadima ditjhelete, ra tlameha hore di-family re di kope hore di re thuse ba kopanye matsoho. Yona ha e hantle ho hang, lefu ha o sa lla hoba motho a hlokahetse, o se o lliswa le ke hore wa sokola ka pokothong, haona letho. Ka nako eo re ne re sena le haekaba ke insurance, e bile nna ke qala le ho sebetsa, hole thata ho se tjena, empa ke ile ka ithuta, ke se ke tseba hona jwale hore ke bohlokwa le tsaka di bohlokwa hore ke be le tsona.

Ke monahano o motle wa hoba le medical aid. Ke yona taba ena hore o tlameha o thole pele hore wena medical aid-ing o batla ho etsetswang, o batla ho robala sepetlele, o batla ho ya ngakeng nako enngwe le enngwe, o batla hore ha o batla meriana mane ha o fihla chemist-ing o e thole, o tlameha o shebe tseo kaofela o ntso tseba hore ha o ntso eketsa o ntso re, ke batla tse ke batla tse. Le tjhelete le yona e ntse e eketseha ha e theohe ha e ye tlase jwale, hoba le yona medical aid ho bohlokwa hoba ha o batla hore o ye doctor-eng hona jwale o ye ngakeng, o tlameha o ntshe five hundred ka pokothong. Ha ele siyo, o tlo etsa jwang? Ka nako e nngwe re a tseba di-clinic-ing tsa rona mona le dipetlele ha ba re tshware hantle.

O tlameha o shebe feela hore e seke ya feta peresente e lenngwe, hoba ha e feta peresente e lenngwe ka ntle le hore o kgola mokgolo o hodimo haholo, empa o hulelwa peresente e le nngwe ya mokgolo eo monga hao a o fang, pele a ka o hulela di-tax le dintho tse ding. O shebe feela hore peresente e nngwe ke yona ntho eo ke e shebang kgwedi le kgwedi bo UIF ya ka e hlahile ke peresente e lenngwe.

Di-company tsena tsa medical aid, batho ba lla ka hore o tla be o ntse o patala dilemolemo, ha o kena sepetlele ka mahloko a itseng, haba tlameha ho patala se bao jwetsa hore o covered feela ka tjhelete e kana, kapa ena e o tshwereng hona jwale ha ba e patale kapa tjhelete ya hao o no ntse o e patala e nyane for ntho tsenana, tseo o batlang ho di etsuwa. Ho na le taba mohlaena feela hore ho na le mathata ka nako e nngwe tjhelete e fela o le sepetlele moo, o tlameha o ntshuwe o iswe sepetleleng sa kgolomente.

Ke qeta ho thola molaetsa hona jwale, o mpolellang hore hona le motho a tsebang nomoro ya ka ya pin a lekang ho etsa bomenemene bankeng ya ka. Ke kopa le nthuse ka hore le mo kwallwe motho eo a ska kgona ho kena bankeng ya ka. Ke kopa le ho utlwisisa hore ho tlile jwang hore motho eo a kgone ho kena ka hara banka ya ka. Ke kopa le nhlalosetse hore ho etsahalang hoba le itse pin ya ka e tsejwa ke nna feela, ha hona motho e mong ae tsebang. Ke a kopa, ke kopa ho hlalosetswa hore bothata bo etsahetse kae hore ke tsebe hore ke tlameha ke di kwale ntho tsenana, tsa dibanka kapa ke etse jwang.

Cheque account, ke account e hangata e sebediswang ke dikgwebo, tse ngata di sebedisa yona hoba o patala ha nngwe kgweding, o bo so ba le dintho tseo o ntso di thola tseo o di sebedisang ka hara account ya hao. Ha o patale ha o sebedisa card, ha o ntsha tjhelete ha o patale jwalo jwalo. Bao jwetsa o ka ntsha tjhelete makgetlo a makana, o ka deposit-a makgetlo a makana, o ka romella batho tjhelete makgetlo a makana. Tjheleteng yane haesale o e ntsha ha kgwedi e qala.

Dumela Manejara. Ke o founela tjena mabapi le hore ke ne ke kopa o nhlalosetse ke na le tjhelete mona. Ke kopa o nhlalosetse hore dihlahiswa tsa hao tso nang le tsona bankeng moo tsa ho beha tjhelete di sebetsa jwang. Hoba ke batla hore ke be le poelo e tloba hodimo tjheleteng ena ya ka. Ke fumane moputso o mongatanyana ha ke beha tjhelete. Ke kopa o nhlalosetse hore ke efeng e tla nsebeletsa ka dikgwedi tse kae kapa dilemo tse kae, hore ke kgone ho nka qeto hore ke sebetsa le lona, kapa ke founela batho ba bang, ke utlwe ba sebetsa jwang?